Wa tseba mokgotsi wa ka, papadi ya maobane ya bolo e sentse letsatsi la ka ka nnete. Ntate maobane e sa le a shebile bolo a tshwere remote a sa batle batho mo ntlong ba tjhentjhe ho shebella mananeo a mang. Esale ke kwatile e le ka nnete nnete empa ho se sena seo nka se etsang, hobane rohle ka ntlong re hlompha ntate.

Ha World Cup e ka kgutla hape mo Afrika Borwa. Seo nka se etsang ke le moetapele wa dipapadi, ke ho netefatsa hore dipapadi tsohle di tsamaya ka tsela e hantle, e lokileng ha hona moo di tla phazamiswa teng. Le hore barati le balatedi ba bolo ba bolokehile ebile ditheko tsa ditikete tsa ho ya ho shebella hona mo papadi ya bolo di tlasenyana ho etsetsa di kgone ho rekwa ke mang le mang ya ratang bolo.

Ha o le mo athlete-e kapo hona mobapadi wa tsa di-athlete, ho hlolwa ke ntho e teng, ke ntho eo o tlameha o ithute yona ho tloha, mokwetlisi wa hao a o tlwaetse hore ntho tse tjena di tojwa jwang. Ho ba ha e se ka nako tsohle o tla dulang o winne, o fentse, jwale ba tlameha ba o lokisetse ntho tse kang tseo, tsa ho hlolwa jwalo ka mo-athlete. Tlameha bao lokise ka maikutlo le kelello, ba e lokisetse ntho tse kang tseo le training ya hao kapa tsona di-exercise, di o lokisetse ntho tse ka teng tseo jwalo ka mo-athlete.

Disebediswa tseo ke di hlokang kaofela ho ithabisa ka ho bapala papadi eo ke e ratang, ya pele ke bolo, ya bobedi ke tsona dieta tsa ho bapala bolo, le nete le dipalo. Nna ke rata ho bapala bolo ya maoto, papadi ya bolo ya maoto e nthabisa haholo, mme le ha ke na le batswalle ba ka re bapala kaofela kea thaba.

Metswalle bohlokwa ba ho ikwetlisa, ho bohlokwa haholo hobane ho ikwetlisa, ho thusa le mmele ya rona hore e dule e ikutlwa hantle, mme e thusa le kelello tsa rona le yona pelo tsa rona di dule di le hantle di pompa madi mmeleng. Ha o le motho ya itlwayeditseng ho ikwetlisa ebile o ja dimatlafatsa mmele, o tlo kgona hore o bale ntho tsa hao hantle tsa sekolo ebile ha ono lebala dintho ka pelenyana. O tlo dula o le motho a itseng tjhatsi, jwale batswalle ke le kgothalletsa ho ikwetlisa jwalo ka ha le bona le nna ke dula ke le mananeong a matle. Jwalo ka motswalle wa lona kopa re ikwtliseng batswalle, ho bohlokwa haholo ho ikwetlisa.

Batho ba ratang ho baka dikuku ba na le ho hlahelwa ke mathata a ekang, ho se kreye bareki ba dikuku tseo, kapo hona hore dikuku di tjhe kapa di se be maemong a hantle hore di ka jewa. Jwale seo se qetetse se bakile hore ba lahle seo ba ne ba se bakile, mme ba lahlehelwa ke tjhelete eo ba e sebedisitseng ho ka reka tsona di sebediswa, tseo tsa ho baka.

Papadi ya ditebele ke e ratela hore, e ruta boitshwaro bo botle, e ruta discipline, mme e ruta le ho itshireletsa, ntho ena e ba e bitsang ka hore ke self defence. Hape e e o ruta boitshwaro bo botle, ha o tsamaye o itshwere hampe setjhabeng o motho a hlomphehileng le ka mokgwa oo o etsang dintho ka teng.

Seo nka se eletsang batjha ke hore ba se ka itlwaetsa ho inehela. Nkare ho bone tsoha motjha, bua motjha, nako ke ya hao ebile le bophelo bo dumetse. Boetapele ha bo ye ka hore mang o etsa jwang kapo eng, empa ha o le motho eo a itshwereng hantle setjhabeng a maitshwaro a lokileng, o hlompha ebile o ratwa ke batho, le wena o rata batho o ka etapele. O ka ba moetapele hohle mona sekolong, dipapading kapo hona setjhabeng moo o dulang teng. Jwale ka motjha le nna ke re, ho lona batjha tsohang nako ke ena ke ya rona. Vuka uzenzele motjha tsoha o iketsetse, eya motjha.